Dumelang, ke ne ke kopa ho le tsebisa ka hore ho etsahalang lekeisheneng la rona, hobane tleniki e fihla ka morao ho nako. Empa moo batho e se le kgale ba fitlile mono, ba emetse ho thuswa ke tleniki, empa yona ha eso fihle ka nako kapa e ntse e le tseleng, ha re tsebe. Empa batho bona ba dula moo, ba emele tleniki hore e fihle ho ntse ba kula.

Kamorao hore ke bone motho a sokola a tlile mona lebenkeleng la ka, ke sa kgone ho utlwisisana le yena, ka hobane yena a sa kgone ho bua. Ke ile ka nka qeto ya hore ke tla tsamaya ke lo ithuta puo ena ya matshwao, hore ke kgone ho bua le batho beterenyana, bao eleng hore ba fokola, mona setjhabeng sa rona.

Tabeng ya mabollo, ke bona e se bohlokwa haholo setjhabeng sa rona, hobane bashanyana ba bangata ba kgutlang lebollong ha ba fihla mona setjhabeng sa rona, ba ifetola ditlokotsebe, ba tshwara batho dipoho, ba tsuba dithethefatsi, hwa senyeha. Ba kenela batho ka matlong.

O tlameha ho qala ka ho ngodisa tumello ho lefapha la thuto, e be o ikopanya le environmental health office moo o dulang, ebe ba tla hlahloba le ho lekola hore bohlweki bo teng tikolohong moo, le hore metsi a nowang moo a loketse ho newa, le ho netefatsa hore batho bohle ha ba kuli.

Ee e ka thusa, hobane batho ba baholo ke bona ba dulang, e leng horeng ba dula ba kula matsatsi le matsatsi, hore ba bane le tjhelete ya hore ba ka ya sepetlele, e ka ba thusa hobane ditleleniki di dula di tleetse ka batjha le bana ba bona ba banyane, be leng hore ba sitisa batho ba baholo, be leng hore ba kula haholo ho feta batho kaofela mmusong.

Ke nahana hore kgetho ke ya motjha, haeba wena o ikutlwa hore o ka se kgone ho hlokomela batsofe, o tla ntlempe o inkele tsela ya hao o lo iphelela o le mong. Empa o tlameha ho hopola hore batswadi ke bona ba ileng ba ho hodisa, ke ka hoo nna ke tlo e hodisetsa batswadi ba ka, e sita le hore ke na le ditoro tse leng hore ke batla ho di phetha, ha feela bona ba le shapo, ba sena mathata.

Ntate, ke ya kgolwa wa bona hore nkgono ha a ikutlwe hantle, jwale ne ke batla hore re nke monyetla re nahane ka yena, hore ke eng seo se ka mo etsang hore a thabe. Nna ne ke nahana hore mohlomong re bitse batswalle ba hae, ba dule mmoho hobane le moketjananyana for yena hore a kgone ho ithabisa, a ikutlwe a thabile le yena.

E, nka ba kgothaletsa hore ba bolle, hobane lebollong ba ka ba ruta hore ba kgone ho tshwara malapa, ho utlwisisa hore motho wa mosadi o etsang ka tlung, le hore o shebana le lelapa la hae jwang, hore o tshwara monna wa hae jwang, le hore lenyalong o tlamehile a itshware jwang. Ba ka ba ruta boitshwaro bo bongata mona lebollong.

Batho be eleng horeng ha ba batle ho nwa meriana la bona, le hore ha ba batle ho ja dijo tsa bona, nka ba shebellisa thelevishene moo ho bouwang ka batho ba eleng horeng ha ba nwe meriana le ba sajeng. Ba iponele ka mahlo a bona hore ho etsahalang, ditlamorao tsa hore ba seke ba nwa meriana ya bona, le ho ja dijo tse matlafatsang hore ba fella ho kae, moo teng ha ba qeta ho iponela ka mahlo a bona. Ke nahana hore hoo, ho ka fetola monahano wa bona.

Dijo tse ahang mmele, ke dijo tse thusang mmele hore o hole, mehlala ya dijo tse ahang mmele ke nama ya hlooho, kolobe, ditlhapi, mahe, lebese, jwalo jwalo. Bana ha la tlameha ho ja dipompong, dino tse nang le fizz-e, masimba, jwalo jwalo. Dijo tsena ha di phidise, ha di jewa haholo.

Bohlokwa ba bophelo bo botle ho thibela malwetse pele a hlaha, ho phekola malwetse ka pele, ho thusa ho phela bophelo bo bolelele bo matla, le hape ho sireletsa malapa le ditjhaba.

Motswalle ne ke kopa o nke bophelo ba hao ka kelo hloko, hobane ke mono ha ho nwa dipidisi tsa hao, ne ke kopa hore o fokotse jwala, o nwe pidisi tsa hao hore o kgone ho ba na le bophelo bo bolelele, hobane hona jwale maemo a bophelo ba hao bo ya fokola, hobane o fetisa matsatsi o sa nwe pidisi tsa hao. Ne ke kopa onwe pidisi tsa hao, o fokotse le jwala.

Seo ke se utlwileng mabapi le dipetlele ka nakong ya COVID-19, e ne le hore batho ba ne ba shwa ka tsela e makatsang, batho hora le dihora ba ne ba hlokahala, le hore le ha wena no ka kula, tlamehile o se ka wa ya sepetlele. Re ne re na le letshoho la sepetlele ka tsela e makatsang, hobane ne re tshaba hore motho a na ile sepetlele, o na tla baduwa e le batho ba eleng hore ba bolauwe ke COVID-19.

Ee, ke kgotsofala ka ponahalo ya ditente tseno le mongolo wa tsona wa bonahala o hlakile, hobane ha ke feta ke dula ke di bona le teng ke ya utlwisisa hore ditente tseo ke tsa eng, and ho etswang kahare ka mono. Ha ho boima ho bona hore ho etsahalang tenteng tseo.

Ke ile ka kgutlela hae, moo mme a ileng a nthusa ka ho nketsetsa moriana wa setso, hodimo ha moo o ile a mpha moriananyana eo a neng a na le yona, e seng a sa e sebedise. Hoo ho ile hwa nthusa haholo.

Ha ke tshwerwe ke sefuba, ke itulele hae ke iphekole nna, hobane ditleleniki le dipetlele di dula di tletse, di dula di na le batho be loreng ba kula, be loreng ba kene dikotsing tsa dikoloi. hoo ho etsang hore o se ka thola thuso e leng hore wa e batla wena, or wa e hloka.